Yebo, ngicabanga ukuthi ukuguqulwa komhlaba kungalinganisa ubulungiswa bomlando kanye nokuzinza kwezomnotho uma kwenziwa ngendlela ehlakaniphile, enobulungiswa futhi eqondiswe kahle.

Nazi izinyathelo ezibalulekile zokuphepha okufanele zibe khona, okokuqala ukuqeqeshwa nokwaziswa kokuqala, okwesibili imvunulo efanele, okwesithathu ukunakekelwa kwempilo nokuphepha kwamanzi, hlanu ukuvikelwa ezimweni zemvelo. Okwesihlanu, ukuqapha nokubhekwa , okwesithupha imikhawulo yomsebenzi, isikhombisa kube iyona yokugcina ethi, ukuvikelwa komthetho.

UMusa kungenzeka azizwe edabukile kakhulu, ephoxekile futhi adangele ebona i-sunflower yakhe ilimele. Le nkantolo ibalulekile kuye ngoba wachitha isikhathi sakhe amandla nothando ekukhuliseni le le-sunflower, wabona ukukhula kwayo nsuku zonke okuyinto emjabulisayo futhi emfundisayo. I-sunflower yaba uphawu lwenjabulo nempumulelo yakhe endaweni okungenzeka ibe yize noma ingenakho obuningi obuhlaba umxhwele.

Nazi izinto ezibalulekile okufanele zicatshangelwe, uhlobo lwezulu, uhlobo lomhlabathi, izinga lokushisa, umanzi nendle, ukushintsha kwesimo sezulu, kanye nezitshalo ezizotshalwa.

Umoya uwenza kanjani lo msebenzi? Isitshalo esiyenza impova siyikhipha ngaphezulu kwesisitamu, umoya uyaphephethwa uthatha le mpova emincani njengothuli, impova iyahamba emoyeni iye kwesinye isitshalo, uma ifika esilobhweni sesinye isitshalo iyancibilika ngaphakathi bese icala inqubo yokukhula kwembewu.

Cha, ukubuyiselwa komhlaba akufanele kuthinte abantu abathenge umhlaba wabo ngokusemthethweni, kungani kungafanele kuthinte abathengi abathengi abasemthethweni? Ingoba bathenga umhlaba ngokomthetho, ukunqanda ukwenzeka kwezinkinga zomnotho and bawuthenga futhi ukwakha isisekelo sokulinganisela.

Uma kufanele ngivuke ekuseni kakhulu nsuku zonke ukuze ngenze umsebenzi waseplazini ngingazizwa nginomuzwa ohlanganisa imizwa ehlukene kokubili insiselelo nenjongo. Izinto ezingijabulisayo mhlawumpe ukuzwa ukuthi ngiyadingeka, ukubona imiphumela yemisebenzi yami noma ubudlelwano bemvelo.

Ngicabanga ukuthi uVusimuzi angazidayisa phakathi kuka-one thousand two hundred no-three thousand isilwane ngasinye, kuye ngohlobo, ubukhulu, impilo yaso kanye nenhloso yomthengi, kungani ngisho kanjalo? Mhlawumpe kungaba ngenxa yenani lentengo yamanje emakethe, izindleko zokukhulisa, inhloso yentengiso, noma uhlobo nokwaziswa kwezinkomo zakhe.

Nazi izindlela ebangasebenzisana ngayo ukubambisana komphakathi, ukusebenzisana ngezindlela zokuxhumana, ukuqinisa ukuphepha, ngemishini, nezindlela zesimanje, ukubambisana namanye amabhizinisi namalungu omphakathi, imfundo nokukhuthaza, ukuvikelwa komphakathi kanye ukuchumana nohulumeni nezindlela zokuthola .

Nazi indlela ebengenza ngazo ezibaluleke kakhulu, ukukhiqiza ukudla nokudla kwasekhaya, ukudala imisebenzi, ukukhuthaza ukutshalwa kwezilimi endaweni, ukugcina amasiko nezindlela zokuphila, ukuthuthukisa imisebenzi yezimakethe zasemakhaya. Isiphetho sami sithi abalimi abasafufuza babalulekile ekukhuleni komnotho wesindaweni yasemakhaya ngoba bakhiqiza ukudla, bakudala imisebenzi, bakhuthaza ukuthuthukiswa kwamabhizinisi futhi bagcina amasiko.

Isikhumba sizoba into ebalulekile futhi ehlala isikhathi eside ekwakhiweni komkhiqizo yesikhathi esizayo, ikakhulukazi uma sihlanganiswa nezindlela zokukhiciza ezisimeme, ubuchwepheshe nomklamo oyiqayizivele, ukuzivumelanisa nezidingo ezishintsha zabathengi. Kusho ukuthi abakhiqizi kumele baqubeke nokucwaninga, imikhiqizo yabo futhi bagxilile ubuhle nokusebenza komkhiqizo .